Zwi humbudzo ndi zwinzhi zwine ndavha nazwo ya mitambo ya bodo ya sialala, ro ḓi mvumvusa nga maanḓa kha mirafho heneiḽa minzhi yo fhiraho, hu ngavha hu mitambo ya malende, hu ngavha hu zwigombela ndi mitambo minzhi ine ro ḓi wana ri khou ḓi mvumvusa ngayo kha tshifhinga tsho fhiraho, hu ngavha hu zwingodo vhathu vho ḓi tshina.

Ndi vhona ungari nyimbo dzivha dzi khwiṋe ngori u wavha u khou kona u dzingineyavho, azwi fani namusi arali hu tshi kho itea zwithu zwine zwa kho itea kana yeneyo mitambo ine wa kho tamba havha hu sina zwine wa kho ita wo soko ima u songo dzingineya. Zwino arali havha na nyimbo zwi vha zwo novha khwiṋe. Ngouri arali huna nyimbo u wa kona u dzingineyavho wavha u kho tevhedzela zwa nyimbo uri dzi khou itisa hani, u fhirisa uri uvhe wo soko ima dzi hu sina zwine wa kho ita kana u tshi kho tou ita yeneyi mitambo.

Ndi vhona ungari milayo ivha iya ndeme, ende ivha i khou takadzesa na yeneyo mitambo uri i vha i khou takadza u fhirisa uri huvhe huna mitambo ine aina milayo uvha u kho ita zwine iwe muṋe wapfha uri u khou ṱoḓa zwone. Zwino arali huna milayo zwi avha zwi kho thusa hu tea uvha hu khou tevhedziwa milayo a sa tevhedzi milayo a ṱa, kana a awedziwa. Zwino arali huna milayo zwivha zwikho thusa zwi vha zwi khou takadza na mitambo uri ivhe i khou takadze.

Ndi vhona ungari mitambo ivha i kho vha thusa uri vhavhe vha khou ḓivha dzi khonani, uri ene na khonani yawe vha funesa mitambo mifhio ene na khonani yawe vha tshilisa hani zwi avha zwi kho thusa ṅwana zwi tshi kho mufhaṱa atshe muṱuku uri avhe akho ḓivha, uri ene na khonani yawe vha funa zwifhio ene na khonani yawe vha funa mitambo mithihi, zwi a muthusa nga maanḓa ṅwana uri namusi a tshi aluwa avhe akho ḓivha nga ha khonani yawe, u fhirisa u vha a khou wana muthu ane nau muḓivha ha muḓivhi na uri u takalela mini wa wana uri vha takale zwithu zwo fhambananaho.

Nṋe ndi ḓi funela uḓi tambela mutambo wo nopfhi wa netball une ndi mutambo wa vhasidzana une ravha ri khou tamba nga zwanḓa, hoyu mutambo ndi mutambo une wa mvumvusa namusi ndi tshi humbula namusi ndi tshi khou tamba ndi a ḓipfha uri na ngoho ndi kho ita zwithu zwine nda kho zwi funa, zwithu zwine ndi kho ḓi zwi takalela zwithu zwine khamusi athingo tou kombetshedziwa nga muthu uri itani tambani hoyu mutambo, mara ndi zwithu zwine nṋe muṋe ndi kho to zwi funa uri ndi khou ṱoḓa uzwi ita.

Zwina vhungoho vhuhulwanesa ngori huna vhathu vhane vha hone vho dzula vha khou ḓivha zwine vha kho ita vha kho ḓivha uri mitambo une vha tamba ndi vhufhio une vha u funesa, mara ngauri a vha ḓivhi vhaṅwe vhathu a vho ngo ṱumanisiwa na vhaṅwe vhathu vha maṅwe mashango vha ngasi zwiḓivhe. Mara arali zwa u anḓadziwa kha nyanḓadzamafhungo vha nga zwi wana uri hungavha na vhathu vhanzhi vhane vhavha vha kho ṱoḓa u dzhenelela yeneyi mitambo, huḓi tovha uri vha khou balelwa u ḓivha uri na nnyi na nnyi u kha yo na, na nnyi na nnyi u kho itani.

Ndi vhona ungari arali vhathu vha wana khamusi vha vhathu vho no tshina kana vho no funa zwa u imba vha wana vha ita zwigwada zwigwada vha imba, vha tshiya fhethu vha tshi imba vha tshi badeliwa tshingavha tshiimiswa tshine vha ḓovha vho tshi shandula nga tshavha zwine vha kho ṱoḓa, zwi tshi kho itiswa nga tshelede. Zwino arali vhathu vha wana tshigwada tsha vhathu vhane vha ngavha vha kho imba, vhanga vha vha kho mvumvusa vhathu mara fhedzi vha vha vha tshi khou badeliwa.

Sa vhaswa ri ṱangana na zwithu zwinzhi zwine ri ngavha ri khou zwi shandula ri tshi khou nyanga uita tshelede, ri nga thoma na mabindu ane ra singo a lavhelela ane ṋamusi a maṱuku athi aḓo ḓivha a khou ri thusa, ri nga wana henezwi zwikoropo zwiṱukuṱuku zwine na ngoho ndi zwikoropo ri vha ri kho koropa fhaḽa na fhaḽa, zwezwi zwine ra ngavha ro fara uri khamusi vho ri wane masheleni ane anga ri thusa ri nga wana zwikoropo ri nga farafara fhaḽani ri nga ri ḓi dzhenisa na kha zwa vhumvumvusi.

Dzi puḽatifomo dzi ngaho dzi Instagram, dzi TikTok kana Facebook nadzo dzi a thusa vhathu, ngauri u ḓo wana uri muthu u na dzi foḽowasi namusi arali a sina dzi foḽowasi vhathu vhanzhi ri a ano maḓuvha ri vho kona u zwi vhona, arali namusi ni sa kho mutevhela a si mutevheli waṋu asa ni tevheli nia kona u zwivhona, ni a ḓi to ṱangana nazwo kana na wana huna muṅwe o zwi sheraho na kona u zwivhona uri hoyu angavha ana mabindu mafhio mafhio hoyu angavha a khou rengisa mini na kona u mutikedza.

Ndi vhona ungari holu lushaka lwa vhuendela mashango lwani tambuluwedza zwi tshavha zwa vhapo nga nḓila ya masheleni, ngauri muthu uri abve kha hovho vhupo vhune avha khaho uri aḓe ngeno kha vha ḽa kha ḽa Afurika Tshipembe, utea uvha o bvisa masheleni a linganaho mafhio na mafho hanefho hune a ḓovha a khou dzula hone kana hanefho hune vha ḓovha vha hone hune vha khou tea uvha vha khou bvisa masheleni, zwino ri vhona unga zwi ari vhuedza nga maanḓa.

Ndi ya ndeme nga mannḓa, ngauri vhunzhi ha vhathu vha ḓovha vha kho ṱoḓa uri vha ye kha uḓi wana vho dzula dzi resturant uḓi wana khamusi vho buka dzi b n b henefho hune vha ḓovha vha kho dzula hone vha khou eḓela hone vha yo dalela dzi resturant, vha ṱuwe vha ye na mavhengeleni u doba fhaḽa na fhaḽa naho vha tshi kho ḓibva hune vha kho bva hone. Mara vhunzhi ha vhathu vha funa u doba kha mavhengele a maṅwe mashango zwino vha ḓi dzhena hanefho vhavha vha kho doba na zwezwo zwivha zwi khwiṋe zwi kho vhuyedza.

Ndi vhona ungari vhaeni vha dzi tshaka vho vha vha dzi mvelele dzo fhambananaho, hu ngavha vhathu vha no khou bva kha mashango a nnḓa mashango ḓavha haningei vho Amerikha, hu ngavha vho vhathu vho no kho bva hanefha mashangoni a tsini vha nga ḓivha dzi tshaka dza maZulu, vhanga ḓivha ma shaka a mashona, dzi tshaka dza maTsonga, dzi tshaka dza maPedi, maXhosa ari tsha amba maTswana nga haningei, mashaka hunga ḓivha hu dzi tshakha dza vhathu vha vho no amba lwa luambo lwa Afrikaans vhane vha kho amba luisimane.

Uya nga ha nṋe ndi vhona uri zwivha zwi khou sika tshikhala tshihulwanesa tsha mishumo, kha vhathu vhane a vha na mishumo zwi vha zwi khou vha thusa havho vhathu vhane vha vha sina mishumo uri naho vha tshi ḓovha vha khou hola heneyo tshelede inga ḓivha i ṱhukhu, mara vhaṱoḓi vha vha kho ḓi wana tshelede vhaṱoḓi vha wana mushumo u fhirisa uri vha vha vho sokou dzula hu sina zwine vha kho ita, zwino zwivha zwikho vha sikela tshikhala tshihulwanesa tsha mishumo.

Vhashumi kha yeneyi mishumo ine inga ḓivha ya tshifhinganyana, vha vha kho wana zwikili zwa u shuma mavhengeleni zwo shuma kha zwithu zwi nonga dzi hodela hune hu ḓovha ho dzula vhathu, kha u shuma kha mavhengeleni a zwiḽiwa mavhengele o yaho nga u fhambanana ane a ḓovha a khou ṱoḓa thuso ya vhathu i nonga uvha ṋekedza zwiḽiwa i nonga uvha thusa musi vha tshi kho nyaga fhethu ho dzula so zwi.

Mitambo ya kha dzi inthanethe a thi vhoni yo lugela muvhili wa muthu, muthu arali a khou nyaga u tamba mitambo kha tou tamba mitambo ine ene muṋe u ḓo vha a hone not uri a vhe a khou edzisela zwi re kha inthanethe kana zwine a khou vhona kha inthanethe ngauri zwine zwa vha zwi kha inthanethe a zwi ngo lugela muthu tshiṅwe tshifhinga zwi vha zwi songo ita, zwino muthu arali a khou nyaga u tamba mitambo ndi vhona tsha khwine hu tou ya ene muṋe a tamba.

Vhathu vha kha inthanethe vha funesa u vhona mutambo wa bola nga maanḓa bola ya milenzhe, u ḓo wana muthu o vulela kha inthanethe o renga na data a tshi khou ṱalela uyo mutambo vha wana uri u khou tamba nga tshetsho tshifhinga tshine wa khou tamba ngawo kha ḽeḽo shango ḽa seli kana ḽa gai, vhunzhi havho vha zwi funa nga maanḓa uri vha vhe vha khou ṱalela iyo mitambo ya ine ndi bola ya milenzhe afho kha dzi inthanethe nga ngomu kha dzi founu dzavho.

Ee, ndo no vhuya nda ḓiwana ndi na luṅwe lugwada lwa dzi khonani dzanga ri tshi khou tamba dzi vidio games kha dzi founu dzashu ngoho zwo vha zwi zwithu zwavhuḓi badi u vha u khou ḓi mvumvusa, u vha u khou fhambanana zwithu zwinzhi zwa ḽino shango wa vha u khou ḓi mvumvusa na vhaṅwe, ngoho zwone zwi a takadza naho u tshi ḓo luza naho u tshi ḓo wina, zwone u vha wo takala u tshi khou tamba na vhaṅwe vhana zwi vha zwi khou mvumvusa zwi tshi khou ita uri u vhe u khou ḓivha vhaṅwe.

Tshenzhemo yanga zwi tshi ḓa kha u tamba dzi vidio games ndi zwa uri a thi thu vha na nḓivho nazwo lune ndi kha ḓi tea u thoma nda zwi guda, nda zwi ḓivha sa muthu wa musidzana uri zwi itiswa hani ngauri vhunzhi ha vhathu vhane ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou tamba navho vho vha vhaṱhannga ende vha tshi khou zwi kona, zwino sa wa musidzana ndi vhona uri ndi khwine ndi tshi thoma ndi zwi gude, u vhuya ndi tshi swika hune nda khou zwi pfha zwa uri zwino ndi khou kona, nda kona u ya ha u ṱaṱisana na vhaṅwe vhatukana uri ndi zwi kone.

Vhunzhi ha vhathu arali vha khou ṱoḓa u ḓiwana vha khou tamba mitambo ya inthanethe vha dzhena kha inthanethe hu na, ndi nga ri hu na apep kana tshithu tshine ri thusa uri dzhene, hu na nthu yo no pfhi Chrome, vha ya hanefhaḽa vha dzhena vha ṱoḓa uri vha khou nyaga mutambo ufhio.

Vhunzhi ha, okay.

Mutambo kana geimi une ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha u tambe ndi bola ngauri arali muthu a khou tamba bola hu nga vha hu bola ya milenzhe, hu nga vha hu mutambo wa bola ya vhasidzana zwi vha zwi khou mu thusa lune matshelo vha nga ḓiwana a tshi vho u kona a tshi vho tou ita ene muṋe, a tshi vho tou tamba u fhirisa u vha a khou tamba kha geimi. Vha wana uri a nga ḓi vha a tshi khou swika kule nga honou mutambo, a nga ḓi vha a na vhukoni havho, hu ḓi tou vha uri a ri hu ḓivhi a ri ngori ho dzumbama ngauri ra ri, u vha a sa khou zwi sumbedzisa u tou zwi sumbedzisa nga kha geimi kha inthanethe.

Musi ni tshi khou tamba geimi kha inthanethe ni vha ni khou shumisa data ha vha na geimi dzine ni vha ni sa khou shumisa data mara vhunzhi ha geimi dzine ni vha ni khou dzi tamba kha inthanethe ni tea u vha ni khou shumisa data. Zwi amba uri ni khou tea u renga airtime kana ni khou tea u renga data uri ni kone u dzhena hafho kha inthanethe ni kone u tamba heyo geimi ine na khou ṱoḓa u i tamba yone inwi, ni thoma na vha no thoma na renga data, ni vha ni khou tea u shumisa data.

Ndi vhona zwi songo tea uri muthu a ḓiwane a khou fhedza tshifhinga kana tshilapfhu lune a vha o komolela kha founu, kha tshikirini tsha luṱingothendeleki lwawe, ndi vhona uri zwi vha zwi songo tea a si zwithu zwine zwa tea u itiwa na uri zwi tshi ya kha mutakalo zwi vha zwi songo tea, a zwo ngo tendeliwa zwi tshi ya kha mutakalo wa muthu uri muthu a ṱwe o komolela tshikirini tsha founu yawe zwi na masiandoitwa ane a si avhuḓi nga maanḓa.

Vhunzhi ha mitambo i no tambiwa kha vhupo ha hashu ndi mitambo ya bola ya milenzhe nga maanḓesa, vhathu vhanzhi kana vhaswa vhane ndi vha vhatukana vha na mudavhi nga hanefha tsini na vhupo hanga hanefha hune nda dzula hone une mudavhi khawo vha vha vha khou tamba bola ya milenzhe, vha vha vha khou ḓiphina nga tshavho vha awela zwinzhi zwa ḽiṅwe shango, vha ḓisendekisa na dzi bola vha vha vha khou ḓitambela bola na nyimbo dzine vha dzi imba ndi dzedzi nyimbo dza vhaswa dzine dzo duma dza nyimbo dza Makhadzi.

Mitambo ine ndo ḓiwana ndi khou i tamba musi ndi tshi khou aluwa ndi muṅwe mutambo une wa vhidzwa u pfhi tshibune, ha vha na muṅwe mutambo ine u vha wo tala fhasi u tshi khou fhufha ha vha na uḽu, hav ha na mitambo yo yaho nga u fhambana ine ndo i tamba yo ḓala nga maanḓa.

Ndi nga vha thusa nga uri musi arali u khou thoma kana u ṱoḓa u tamba i geimi ya Soduku u tea u vha u muthu ane muhumbuloni wo ṱandavhuwa, wo vulea lune u khou ḓivha uri hu khou itea mini a u khou ṱanganyisa zwithu, u vha u khou ḓivha uri musi ndi tshi khou tamba afha ndi vha ndi khou ita mini, u vha u tshi khou humbula na u humbula ngauri iyo geimi i vha i khou ṱoḓa na muthu ane u khou shumisa na muhumbulo wawe uri musi a tshi khou tamba a ḓiwane a khou wina.

Mutogwa ndi geimi ine i tea u vha i khou tambiwa nga vhathu vha sa fhiri fumi ho gwiwa hanefhaḽa zwidindi ho posiwa vha vhunzhi ha vhathu vha ḓo wana uri vha khou posa dzi thebvu vhunzhi havho vha vha khou tamba nga matombo lune musi vhathu vho no tamba nga matombo vha a konḓa vhunzhi havho vha vha khou tamba nga dzi thebvu ngori ndi dzone dzine dza vha dzi tshi khou ita musi vho gwa madindi wo dzi panga fhala nga ngomu vha tshi khou tamba nga vhathu vhane a vha tei u vha vha khou fhira vhafumi.

Ndi mitambo yo yaho nga u fhambanana mitambo yo no nga uḽu, mitambo i no nga yeneiḽa khadi yo ambiwaho murahu, ndi mitambo minzhi ine ndi ya sialala ine ri gudisiwa lune vhunzhi hayo ndo no ḓi tou i hangwa fhedziha ndi mitambo minzhi ine ro fhedzisela ri tshi khou i gudisiwa ine ra khou i ḓivha ro i tamba ri tshe vhaṱuku lune ri vha ri khou ḓi ḓi dzinza haningei fhedzi mutambo we nda ndi tshi u funesa wo vha uḽu nga maanḓesa ngori wo vha u wone mutambo wavhuḓi.

Mutambo wa muravharavha na wovha mutambo une ro borolowa badi ngawo wo vha mutambo une ro ḓiphina, mutambo une ro borolowa hu si na u pfhi mini, wo vha mutambo une nawo u wa takadza nga maanḓa nga maanḓesa arali u khou ḓiwana uri u khou tamba u vhanzhi nawo u wa vha u khou dzinza na vhaṅwe vhana u tshi khou tamba na vhanwe, zwino nawo u a takadza nga maanḓa mutambo wa muraravharavha ri vha ri tshi khou ḓi dzinza na vhaṅwe vhana lune zwi a vha zwi khou thusa.

Ngauri vhunzhi ha vhathu mishumoni hanefho hune a nga vha a kha ḓi apuḽaya hone hu a tambiwa mitambo, hu a vha na tshifhinga zwa mitambo lune ndi vhona uri ndi ngazwo zwi tshi vha zwi khou ṅwaliwa kha dzi CV ngori vhunzhi ha vhathu mishumo hu a vha na tshifhinga tsha mitambo, vhathu vha ya tamba mitambo haningei vha ḓiphina vha tshi khou borolowa zwezwo nga zwifhinga lune ndi vhona uri ndi zwone zwine zwa ita uri zwi ṅwaliwe.

Mutambo une nda funa u ḓidzhenisa khawo musi ndi na khonani yanga ndi mutambo wa uḽu, mutambo une ri a funa u vha ri khou fhufha fhufha musi ri na vhaṅwe ngauri a si mutambo une ni nga u tamba ni vhavhili ngauri hu tea u vha hu na vhathu vhane vha ḓo vha vho akha lune arali ri vhaṋa ri a kona uri ri tambe vhavhili vho akha vhavhili vha khou tamba, hoyu ndi wone mutambo une ri a funa nga maanḓa ngauri u vha u khou ri dzinza ya vha ri tshi khou onyolowa nga u fhufha fhufha lune zwi a ṱoḓea muvhilini wa muthu.

Mutambo une nda funa u ḓidzhenisa khawo ndi mutambo wa uḽu une a si mutambo une ndi nga u tamba ndi ndoṱhe fhedziha ndi wone mutambo une nda u funa, a i fheli vhege ndi songo tamba uyo mutambo ndi songo kunga vhaṅwe ngauri a si mutambo une muthu a nga ḓiwana a khou tamba u a yeṱhe, u tou vha u khou kunga vhathu vho no swikisa vhararu iwe hu nga namba wa vha wa vhuṋa na kona u tamba uyo mutambo, so ndi iṅwe hone mutambo une nda u funa nga maanḓa, ndi dzula ndi khou tamba vhege i nga si fhele vha ḓiwana ndi khou tamba luvhili kha vhege tshetsho tshifhinga tshine ra tshi wana ri vha ri khou tamba.

Mutambo une nda funa u dzhenelela wone nga tshifhinga tsha musi ndo ḓi a wetshela ndi mutambo wa magaraṱa, ndi a ḓifunela uri musi ndo ḓi dzulela ndi vhe ndi khou tamba magaraṱa ṋamusi ndi ndoṱhe a zwi dini fhedziha ndi mutambo une nda ṱoḓa ndi khou ḓitambela wone ndi khou borea, ndi khou ita na muhumbulo uri u vhe u khou ita zwavhuḓi muhumbulo wo dzulisea, ndi wone mutambo une ndi a funa u ḓidzhenisa khawo musi ndi kha tshifhinga tsha u awela.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri zwi vha zwi khou thusa na vhaṅwe vhathu u nga si ḓivhe khamusi haningei nnḓa hu na munwe muthu ane u a kona u tamba uyo mutambo, a u kona lune u vha a tshi tou nga ndi zwe a tou bebelwa zwone lune zwi a vha zwi khou thusa uri uyo muthu a wane thuso kha musi vha wane uri u khou fhedzisela a tshi khou guma kule nga uyo mutambo nga u tou vhona uri ndi a tou wana wo anḓadziwa kha nyandadzamafhungo a kone u tevhelela henevho vhathu zwine zwi a vha zwi khou thusa nga maanḓa.

Ndi nga anḓadza nga ha mutambo wa netball une ndi mutambo une u tambiwa nga vhasidzana fhedzi lune ndi mutambo une ndi a u funa, ndi vhona u nga ri ndi wone mutambo une ndi nga anḓadza khawo wone ndi nga shumisa puḽatifomo ya Facebook uri na nnyi na nnyi a kone u zwi vhona vhathu vha nga kona uri vha shere hezwiḽa zwe nda phosiṱa kana he nda anḓadza hone uri na nnyi na nnyi a kone u vha a khou zwi vhona kha musi na ḽiṅwe ḽa maḓuvha i nga ḓi kona u vha re na vhathu vhanzhi ra tamba uyo mutambo ra ḓiphina.